I-Bafana Bafana ibaluleke kakhulu kula malanga ngakumbi njengoba ibisoloko idlala kakuhle nje izawukhwalifaya nakwiWorld cup le izawuba seMelika. Ke ngoku kubaluleke kakhulu ukuba sibaxhase.

Ndingathi ke makathenge iRoblox, loo game yigeyimu eneegeyimu ezininzi ezahlukahlukeneyo yaye zinomdla for bonke abantu bayo yonke i-age group. Iyathandeka ke and yiyo efeyimasi kulo lonke ilizwe ke. Ungakwazi udibana nabantu bamanye amazwe nidlale nonke.

Umntu nam endimazi kakhulu nguCaster Semenya ndiyacinga uba udlule eentweni ezininzi ezinzima ezibuhlungu ngempilo yakhe kodwa wakwazi ukuthi ayijike impilo yakhe ibe yimpilo entle akwazi uphila impilo erayithi. Angakwazi ukuba abonise abantwana bamantombazana uba apho usuka khona okanye indawo okhulele kuyo asoze ibe yimpilo yakho yonke. Uyakwazi uyitshintsha impilo yakho uphile impilo entle.

Ezi nkqubo zibaluleke kakhulu kuba zinceda ulutsha uba ulutsha luphume estrateni. Bakwazi ukuthi basebenzise ixesha labo ngendlela erayithi elungileyo indlela ezawubakhusela eentweni ezimbi zalo mhlaba.

Ukudlala ibhola kungakunceda kakhulu ke, sanalwam, uba ube nobuhlobo naba bantwana nidlala nabo ibhola. Xa bekubona ke ukuba ibhola yinto oyithandayo nento oyaziyo kakhulu bazakuvuyela oko ke, ngaloo ndlela uyaqalisa ubuhlobo nabanye abantwana ukuze ukwazi ke ngoku uba nabahlobo abaninzi.

Ndicinga into ibisenza iBafana Bafana ingakwazi udlala kakuhle ibhola yabo mhlawumbi ibiyilaa khowutshi ibibakhowutsha bebe ngavani kakuhle nayo. Ke nabadlali bebhola abangazinikelanga kakhulu ukudlala kwiBafana Bafana ngoba abaninzi bayo bathembe iiklabhu zabo kakhulu kuneBafana Bafana. Ndicinga loo nto ke yiyo eyayenza ingxaki yoba iBafana Bafana ingadlali kakuhle.

Ukudlala imidlalo ke kuphophotha i-team spirit. Uyakwazi ukudlalisana kakuhle nabanye abantu naxa izinto zingahambi ngendlela okanye ngendlela ethandwa nguwe, uyakwazi ukuba uphinde ube nomoya omhle uvuyele abanye abantu. Loo nto ke iyakhuthaza uba ukwazi ukusebenzisana nabanye abantu.

Ningabakhuthaza njani ke abantwana bakule ndawo njengoba sekungabantwana abathanda iziyobisi notywala. Ningenza njani uba nibakhuthaze bakwazi ke ukufikelela baqale badlale i-sports? Kufuneka niba enkhareyije ke ngeento ezininzi ebaza kuziwina uba bakwazi ukuthi babe nomdla.

Ukuxhomekeka kakhulu kukuba yi-influencer kunzima ngoba abantu ke bahlala beyijongile impilo yakho. Xa ungenza nto okanye wathetha into embi abantu bangakhetha ukuba bangasakuncedisi, bangasakulandeleli. Loo nto ke iza kwenza ii-sponsors ezinintsi zingasafuni ukusebenza nawe, naxa uneengxaki ngempilo yakho wonke umntu uzawukwazi iindaba zakho uthethe ngawe, kuthethwe ngawe yonke indawo. Loo nto ke ayilunganga tu.

Ndiyayazi ke into yokuba le midlalo kakhulu idlalwa ngamakhwenkwe kodwa nani ke mantombazana niyakwazi ukuyidlala futhi singayidlala ngaloo ndlela yoba abantu abanintsi bayiqonde indaba yokuba akhona amantombazana akwazi udlala iinto ezinjengoo-cricket ke. Uyakwazi nawe uphinda uzenzele igama uyidlale ibe ngumsebenzi wakho naxa usowukhulile.

Intenetya ke yona ingakwazi ukuba ikuhambise uyodlala kwiMelika okanye udlale kwii-tournament ezinjengooWimbledon ube negama elihle elikhulu njengoo Rodger Federer nawe ke uzenzele imali. Ibe yimpilo yakho, ibe yinto osebenza ngayo empilweni.